Umthi kanye kanye ofunwayo emarikeni ngulona weAmarula kuba kaloku mkhulu kwaye uzabanceda ekubakhuseleni elangeni kwaye ke lo mthi lona weAmarula ngowona ozisa izithelo ezifana neAmarula ezibanceda ekukwenzeni ukutya.

Ewe, kuyenzeka iimfuyo zifuywe ezidolophini. Kanjani? Zifuywa ezidolophini ngamafama kanjengongokuba umfama uyakwazi ukuzenzela ifama yakhe edolophini azifuyele iigusha zakhe okanye ezo bhokhwe zakhe. Into eye , into eye ibe ibe nzima ebantwini kukuba kuba duru ukuzinakekela kuba kaloku kusedolophini zonke izinto ziyadura, amayeza akufani nasezilalini.

Ndingumfama ke ngoku iinkomo zam zifile zimbini ngequbuliso. Into yokuqala endizoyenza kukuba ndifumanise ukuba kutheni zifile. Okokuqala, ndifumanise isizathu ukuba zife ngesifo okanye zife kanjani. Uma sendiyenzile leyo yokufumanisa ukuba zife kanjani ndiye ndiyithathe ndihambe ndiyoyilahla kuba kaloku ngeke ndikwazi ukunikeza oomakhelwane okanye abantu inyama yenkomo ezifele.

Ndicinga ukuba into engaba yinto enkulu ngumngeni omkhulu kukuba neento zam. Uma ndisebenza endaweni ndizofuna ukuba neento zam njengendawo yokulala, ibhedi, iingubo. Ngoku uma ndimane ndihamba, ndimane ndifuduka ndifuduka izinto zam ngoku zizawuthini? Zizawumane zilahleka ezinye ziyophuka ezinye ziyebiwa kuba kaloku ndimane ndifuduka. Okwesibini, enye, enye ezoba ngumngeni omkhulu kukwakha abangani. Abangani ndizothi sendifikile endaweni abangani ndinabo ndiphinde ndihambe.

Ndicinga ukuba ukuthatha umhlaba ngaphandle kwembuyekezo kungayichaphazela ngokuba kaloku abanye abantu abanazo iinjongo zokulima, zokulima bafuna ukuthengisa umhlaba bawuthengisele abantu abamhlophe. Abantu abamhlophe ababafuni abantu abamnyama. Ke ngoku iye ke ngoku ichaphazele ezolimo ngokuba abanye abantu baye bengenzi izinto zokulima ngalo mhlaba.

Kaloku le nto inekusasa lam elihle kuba kaloku ndixhomekeke kule . Ukuba empilweni yam, entliziyweni sendilindele ubizwa, ngoku uma , mhlawumbe ngoku ixesha bafumane omnye umntu ndiphoxheke, ahle amathuba nokuzithemba. Enye yenza impilo yam ingakwazi ke ngoku .

Hayi, ezam iingcinga zithi wonke umntu unalo ulwazi noba luncinane. Imfundo ibalulekile, kaloku ngoku siphila kwixesha lwetheknoloji, ngoku yonke into isebenza ngetheknoloji ngoku funeka wonke umntu akwazi. Nditsho funeka utheni uyayifuna imfundo, uyayidinga imfundo ukwazi ukufana nabanye abantu uzazi nezinto kuba kaloku ilizwe ngoku liyatshintsha.

Uma ndingumfama ukuze imfuyo yam ndiqinisekise ukuba ayinazo izifo zezilwanyana ndizowenza, ndizoqinisekisa ukuba imfuyo yam ndiyayitofa ngamayeza afaneleyo ngexesha kwaye zitya ukutya okusempilweni kwaye ndizivalela like okanye ndizihlalisa endaweni efaneleyo. Ndiyakwazi nokuzisa kwidiphu apha zihlanjwa khona kusuke ezi 'nambuzane. Ndizinakekele kanjalo ke ukuze zingakwazi ukuzifumana izifo kwaye if ikhona endibonayo ingathi iyafa ndiyakwazi uyihlalisa yodwa ingadibani nezinye.

Mna ndicinga fanisuba ukuvuna kokona okunzima kuba kaloku ukuvuna kufuna ube namandla amaninzi, ubetha umbona, ubethe uphinde futhi uwuthwale futhi umbona uwuse endlini. Kanti xa utyalayo kulula. Uvula umngxunya ufake ugqumathele, uphinde ufake ugqumathele.

Ndingamxelela kaloku umlingane wam weshishini ukuba linyathelo eliphucukileyo kakhulu eli alithathayo, esilithathileyo kuba kaloku ukutyala nokuthengisa intyatyambo ujongilanga lelona, lelona liphucukileyo. Kuba kaloku ujongilanga lo inqabile ishishini, manqabile amashishini atyala ujongilanga kwaye ke kuba ke thina ke sizowutyala sizoba , sizoba senqanaweni ekubeni sithengise.

Hayi, ndithi mna abasekho semandleni nokuququzelela okwenzeni iigadi ezithi zixhase abo bangathathi ntweni neenzame zokuphuhlisa iindawo. Kuba kaloku , kuba kaloku abasafumani imali ebaxhasayo ukuze baququzeleleke ekwenzeni igadi batyale baxhase ke. Two, okwesibini, ayikho into ebenzisa umdla, ebaququzeliselelayo njengezemali, abantu babaxhase ukuze nabo baququzeleleke benze iigadi.

Awona mazwe athengisa izivuno, isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika yiAmerica kuba kaloku yona ichume kakhulu ekuthengiseni iziqhamo kwaye ke noMzantsi lona uMzantsi Afrika naye uyabandakanya emazweni aye athengise izivuno.